Ke tlameha ho iphumantsha thuto e nepahetseng ka ho jala cotton le ho tseba hore na e hloka ho jalwa ntho sebakeng se jwang ke hloka ho tseba e hloka boemo bo jwang ba ho jalwa le ho kotula, mme se bohlokwa ke tlameha ho etsa bonnete ba hore ke sebedisa peo e boemong bo hodimo ho etsa bonnete ba hore ha e jwalo .

Ho jala moba ha se monahano o motle haholo porofenseng ya Northern Cape. Ho jala lehlaka la moba la tswekere ke ho batlahala boemo ba lehodimo be kang bo futhumetse hantle, mme ho mongobo ke sebaka se mongobo, mme ho jala moba. Northern Cape ha se monahano o motle hobane Northern Cape ho tjhesa haholo mme pula ha ene ho lekanetseng ho latela ka tlhokeho ya metsi a lehlaka la tswekere, mme Northern Cape o omelletse haholo. Ha re no moba o ka atleha ka ntlafalo e nepahetseng.

Ho ya ka nna ke barui feela ba kgonang ho ba le polasi tse kgolo kgolo hobane ba na le tjhelete, mme tjhelete e le pula menyako . Mona Afrika Borwa ha o le mohlophehi ha ho bonolo hore o ka fumana polasi e kgolo kgolo kapa hona o ka fumana polasi ka thuso ho tswa mmusong ha se ha bonolo. Barui ke bona ba nang le menyetla ya ho fumana dintho tse jwalo.

Dishopo tsena tse kgolo kgolo ba fumana phepelo ya meroho ho tswa ho borapolasi ba boholo ba naha mme borapolasi bana ba sebedisa di-chemical tse ditheko tse hodimo ho etsa bonnete ba hore meroho ena e dula e ntse e le boemong bo botle tsatsi le letsatsi mme ba etsa le bonnete ba hore meroho ena ha e fitlha mabenkeleng e dula e ntse le boemong bo botle bo jehang mme ba etsa bonnete ba hore letsatsi le letsatsi ba fepela mabenkele a maholo meroho e le ho netefatsa hore bareki ba na le bo hona ho ka e fumana meroho ena tsatsi le tjhabang le le dikelang.

Rakgadi o itse ho nna dipalesa tseo tsa sonoblomo di sebediswa ho etsa ntho tse ngata haholo tse latelang di pete tseo tsa soneblomo di sebediswa ho etswa mafura a boemong bo hodimo le bo mahareng. Mafura ao a sebedisetswa ho pheha matlung le dikgwebo tse phehang dijo mme le tsona dikgwebo tse etsang mafura mme malomo ana a sonoblomo hape a sebedisetswa ho etswa dijo tsa diphoofolo tse kang bo dikgomo hona le tsona bo dikgoho le maeba, mme di sebedisetswa le ho etswa a mang a mafura a ka sebedisetswang metjhini e meholo le ona mafura a mang a mefuta e meng ya dikoloi.